Ngokoluvo lwam ndikhetha ibhasi kuba ibhasi noko ayigcwaliswa njengeeteksi, iteksi oonoteksi bayayigcwalisa kuxinane. Nokuba kwenzeka ntoni abantu bangalimala ngenxa yongxinano. ibhasi yona umntu ngamnye usesitulweni sakhe, akekho umntu kuyo ohleli kakubi okanye omileyo futhi namabhanti wayo okuzikhusela ayasebenza amaxesha amaninzi.

Ibhasi enedekha enye ndicinga ukuba yiyo ekhuselekileyo kuba kulula ukuyibhexesha kunebhasi eneedekha ezimbini. Futhi naxa kuthe kwakhona ingxaki engxamisekileyo kulula ukuba abakhweli bafikelele kwisango longxamiseko, which is an emergency exit ngesilungu. Futhi abakhweli abashinyenanga ngaphakathi, kuhlelwe kakuhle abekho baninzi kakhulu. Naxa ijika ijika lula akunoba lula ukuba iphephuke xa ijikayo.

Kuba ndingumntu esoloko elungiselela iimeko ezingaqhelekanga ndingakhe ndizame ke ukuba ndibe kanti ndilifotile. Okanye kuba ndiqhele ukukhwela le bhasi inye rhoqo ekuseni ndingathetha nomqhubi wayo ndimcele ukuba ndize nayo ngomso ikhadi eli lebhasi kuba kaloku noko andinode ndilahleke uyandazi ndikhwela lebhasi rhoqo.

Ewe, ndingathetha nomqhubi webhasi ndimcele ukuba ndicela ukuba ndibe ndibhatala ngemali. Ndawuthi ke xa ndijika ndihambe ndiyokuthenga ikhadi lebhasi futhi ke nditsho ndibuze ndifumane ukuba la makhadi athengiswa phi futhi ke ayimalini.

Makhelwane, xa ufuna ukhwela ibhasi kufuneka ube nekhadi lebhasi. Ikhadi lebhasi ke kofuneka uyolithenga phaa kwiiofisi zalo phaa esitishini. Uze ke ngoku ulazi ixesha, inamaxesha ibhasi ukuba ngexesha elithile iba khona estophini, ngamaxesha athile angeke uyifumane, uwazi amaxesha yenzele ukuba angashiyeki.

Ndingaziva ndixhalabisekile kuba kaloku le ngxaki akuyonto iqhele ukwenzeka. Ndingazibona ke ngoku ndinexhala ndizibuza ukuba inoba yintoni unobangela wale meko yokuba ingalenzi ixesha. Mhlawumbi inengxaki okanye nodrayiva unengxaki. Futhi ke ndingade ndimbuze naye udrayiva lo ukuba ngaba ikhona na ingxaki ekhoyo okanye ibiyinto nje yanamhlanje.

Ndingabuza kudrayiva ukubana ngaba ndibona kakuhle na le bhasi izawungalenzi ixesha namhlanje. Ndisofumana impendulo kuye ndiqhubeke ndifowunele emsebenzini ndibaxelele ukuba ibhasi le ndiza ngayo ibenengxaki namhlanje ngoko ke ndizawulibaziseka ndifike emva kwexesha emsebenzini.

Ndingacela ukukhwela apha ebhasini ndime ngeenyawo kuba kaloku xa igcwele ibhasi ndayiyeka yahamba ndiza kungabinayo indlela yokufika emsebenzini ngexesha. Ngoko ke ndingasuke ndime kuthi ke ngoku xa sele kusehla umntu phambi kokuba ndifike nditsho ndihlale phantsi.

Ndingehlika kweyona ndawo ikufitshane emisa kuyo ibhasi nomsebenzi wam. Ndize ke phinde ndikhwele elandelayo ezayokundibeka apho ndiya khona. Emveni koko nditsho nditshintshe ibhasi ndingaphinde ndiyikhwele lena.